Uhlelo lokuhlinzeka izindawo zasemakhaya nge-Wi-Fi yamahhala lungenza umehluko omkhulu kumfundo. Amathuba emisebenzi kanye nezinye izici zomphakathi. Nansi indlela esingacabangi ngayo ukuthi lokhu kungaba nomthelela kubafundi kanye nabantu abasha ababheka imisebenzi. Thuthukisa ukufunda kwe-inthanethi. Abafundi abahlala ezindaweni zasemakhaya bengase bathole ukufinyelela kwemithombo yokufunda engaphakathi. I-Wi-Fi yamahhala izoba nothonya elihle ekuthuthukiseni ukufunda, okuhambisana nezinhlelo zomphakathi. Abantu abasha abangathola izikhala ezivulekile, ama-interviews noma imisebenzi emisha nge-inthanethi. I-Wi-Fi yamahhala inikeza abantu abasha amathuba okusebenzisa online, ukuhlanganisa uhweba lwe-inthanethi. Izifundo zamahhala, izinhlelo eziningi zokufunda zamahhala noma ezingabizi kakhulu, zitholakala ama-inthanethi. Abantu kephi bonke bayazi.

Uma unquma ukuthi ubhalise kunoma iyiphi inkundla, kubalulekile ukuthi ucabangele izici ezahlukene ezithinta izidingo zakho, kubalwa nezinto ezifana nokuthi inkundla inikeza amamuvi noma imibukiso ehambisana nobudala bonke. Lokhu kungaba nomthelela omkhulu ekuthokoziseni kwakho nasemphumeleleni wokusebenzisa le nkundla. Nazi izizathu ezithile zokuthi kungani kubalulekile ukuba inkundla ibe nemuvi noma imibukiso ehambisana nabo bonke abantu. Izithameli zithokozisa ngezinto ezahlukahlukene, futhi abantu baneminyaka ehlukahlukene. Uma inkundla inikeza izinhlelo ezinobungani futhi ezilungele wonke umuntu, lokhu kusho ukuthi kuzoba nokuvikelela, kumphakathi. Ukufinyelela kokubuka okungaphezulu, inkundla enamamuvi nemibukiso efanele wonke okudala ivumelana wonke umndeni noma abantu abahlukene bakho ukuthi bathole amamuvi nemibukiso.

Uma uhleka uhlela ukuthenga ucezu lomshini oluhlakaniphile noma isevisi, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi amalungelo akho njengomthengi avikelekile. Nazi izici ongazicabangela ukuze uqinisekise ukuthi umthengisi uhambisana nemithetho yokuvikela amalungelo omthengi futhi ukuthi ukuthenga kwakho kuhlangabezana nezidingo zakho. Isikhathi se-warranty. Bheka ukuthi umkhiqizo inikezela ngohlelo le-warranty elichaza ukuthi sokubuyelisela, ukulungisa noma ukuguquka uma umshini ungenzi kahle. Izimo ze-warranty. Qinisekisa ukuthi uhlelo uqonda zonke izimo zokubuyisela. Lokhu kufaka phakathi ukuthi yini engekho emthethweni, noma ongahlanganisa nezinkinga zakho. Imigomo yokukhokha. Qinisekisa ukuthi imigomo yokukhokha ibhalwe ngokucacile. Ukukhokhela ezingenamkhawulo. Bheka ukuthi azikho izinkokhelo eziphindaphindiwe noma ezithile ezingalindelekile ezihlobene nomshini.

Ukuthola izindaba zokuhlala. Izindaba zokugcina. Amaphephandaba anikeza izindaba ezivuselela insuku zonke, ukuhlanganisa izindaba zomphakathi, ezepolitiki, ezemfundo nezomnotho. Lokhu nokuthembekile mayelana nezimo zomphakathi nezemvelo. Ukuthola amathuba emisebenzi, amaphephandaba avamise ukushicilela izikhala zomsebenzi, ukuthola ulwazi lohwebo nezomnotho. Amaphephandaba anikeza izibalo ezishicilela kanye nezindaba ezithinta umnotho, okuvumela abafundi ukuthi baqonde ukuguquka nezentengo, imakethe nokunye okuhlobene nezindaba zomnotho ezithinta izwe nomhlaba. Ukuhweba kwezindaba zokujabulisa. Amaphephandaba avamise ukugcina abafundi, benolwazi nezinto ezenzeka emphakathini.

Isiteshi somsakazo somphakathi sihloswe ngokuhlinzekela ngolwazi, amathuba nezinsiza kubantu bendawo futhi singaba nomthelela omkhulu ekuthuthukiseni impilo yomphakathi. Nazi izindlela ezahlukahlukene ongazisebenzisa ezinhlelweni zakho. Izinhlelo zokufundisisa. Isiteshi somsakazo somphakathi singabhalela izinhlelo zokufundisisa abantu ngezinto ezibalulekile ezifana nezimali, zezimpilo nezindlela zokuphila, kanye nomnotho. Izinhlelo zokuxhumana. Lokhu uhlelo lungahlala luhlaza ukuze umphakathi uhambisane nezinye izinkinga ezibucayi. Izinhlelo zomculo uhlanganiselo zokujabulisa nokuqukethwe kwamasiko. Iziteshi zomphakathi zingahlinzekela ngezinhlelo zomculi. Izinhlelo zokuthuthukisa umphakathi. Lokhu kungaba izinhlelo eziqondene nokuthuthukisa komphakathi, ngokusekela imisebenzi yezintuthuko.

Uma ukucishwa kukagesi kuqhubeka kungenzeka kube nenkinga enkulu kumuntu othembele kakhulu ku-Wi-Fi, ikakhulukazi uma usebenzisa izinsiza eziningi ezixhumene ku-inthanethi noma kwi-Wi-Fi. Ukusebenzisa idatha yeselula. Uma ukuncishiswa kukagesi kudala ukuphazamisa kwe-Wi-Fi, ukusebenzisa idatha yeselula yefoni yakho njengenketho yesikhashana. Ama-hotspot. Ukusebenzisa ifoni yakho noma idivayisi ye-hotspot yeselula ukuxhumana amanye amadivayisi kwi-inthanethi uma imishini yakho ye-Wi-Fi engasasebenzi. Ama-hotspot ezilawula ezizimele. Uma ukhuthazekile ukuba usebenze inhlanganiso, noma izifundo eziningi ezimweni ezinzima. Ama-router amade. Izixazululo zokugcina amandla ezisheshayo okungenzeka ukuthi ukucishwa kukagesi kuhambisana nemisebenzi yakho njalo njalo, sebenzisa i-generator.